Tshebediso ya di-recipe tse tsa batho ba baholo ba tswang mahaeng e bohlokwa haholo hobane ha re le batho hona le ntho e bitswang mesebetsi, mekete, manyalo mafu. Ha ho le jwalo, o tlamehile ho apaya dijo tsa mahaeng eseng tsa toropong hobane ho tla tswa batho ba ba tswang mahaeng ba tla ka mona toropong, ba fumana seo wena o phehile dijo tse di jewang mona toropong eseng tse jewang mahaeng. O hloka haholo ho etsa jwalo, ene hape o itlwaetse ho di pheha. Ha ho le jwalo hobane o tla ithuta, and-e hape o ka se lebale ha ho le .

Ho bua nnete, ha ho le jwalo mona motse toropong. Rona ha re etse jwalo mahaeng ba etsa jwalo. Ba sebedisa nku le kgomo ho tsamaisa motho wa . Haebane ha o na tjhelete, ba mo tsamaisa ka lekoko la kgale. Hona tje, motho o se a tsamaiswa ka nthwe ba e bitsang lebokoso moo a tlo teng hore a tsamaye hantle. Hape o ka kgona ho reka nku kapo o reke kgomo, o se kebe wa di reka di pedi hobane malapa ha wa lekane. Ha ho le jwalo, o ka reka nku mo tsamaisa ka yona, kapa wa reka kgomo mo tsamaisa ka yona. O tla be a hlomphehile haholo.

Lenyalo le re ileng ra ya ho lona iyoh! Ke lenyalo la rakgadi wa ka. Ha re fihla mane yoh! Ho ne ho se monate, batho ba ne ba le banyane. O ne a sa ba, o ne a sa rate batho, e ne le motho a sa rateng batho. Jwale batho ba bangata bane ba sa tla mono. Ho ne ho sa bonahale hore ke lenyalo ho ne ho sa bonahale dijo, ba ne ba sa apaya hantle. Ba ne ba phehile dijo tsa motse setoropong eseng tse bontshang hore ke lenyalo tse kopaneng le tsa mahaeng. Ba ne ba sa etsa jwalo.

Ntho tse ke di rekileng. Ke rekile phoofo, ka reka flour, ka reka sukiri, ka reka letswai, ka reka vanilla essence hore ke kgone ho bake-a .

Ke a tshepa hore ba rata di-takeaway ho feta dijo tsa setso hobane ba bangata batho ha ba di rate dijo tsa setso. Ba tla o jwetsa hore bone ha ba je dijo tse jwalo, ba rata di, ba e bitsa english food. Ba e bitsa jwalo. Ha se ho le jwalo hee, bona ba ka se je tsa setso, empa nna ha ke bone ele nthwe e ntle. Dijo tsa setso di monate haholo, ho bua nnete dijo tsa setso di monate.

Ntate Thabiso nthwe ke tla o etsetsang yona ke hore ke tla o tlisetsa khabetjhe, ke o tlisetse beetroot-e, ke o tlisetse mabele, ke o tlisitse setampa, ke o tlisetse rice, ke o tlisetse stew, ke o tlisetse chicken-e, ke o tlisetse le mantwana. Kgomo ya hao re tla e apeya hantle, re etse tjhotlo hore ba bang ba kgonne ho ja dijo tsa setso hantle. Re kgonne ho apaya hape ting, ting ke mabele ntate. Jwale ke tla o etsetsa tsona tseo, ke tla o phehela. Hantlentle ke tlo o phehela dijo tsa setso eseng tse tsa motse setoropong.

Ho bua nnete dikerekeng tlamehile hore ba emise ntho ya bona ya hore ba etse hore batho ba se ke ba dumella tumelong tsa bona. Eya, o ka kgona ho di etsa dile pedi. O dumele moetlong wa hao hape o dumelle ho morena jeso. Ke ntho tse pedi tse fapaneng, ha se ntho tse fapaneng. Ba le babedi morena jeso o bile a hlokafala. Moetlo wa hao, batho ba hlokafetseng e leng di-ancestors tsa hao le bona ba robetse. Ntate morena jeso le ena o robetse. Ho tshwana feela hore o rapela motho o i-one kapa, motho o one empa ba sa tshwaneng.

Molao wa rona, rona re a keteka haholo. Ebile rona re keteka matlung a rona, a re keteke kerekeng. Kerekeng eya, re keteka, empa e ka se be mokete o ka tshwanang le o re o etsang rona ka matlung a rona. Lapeng tsa rona lapeng la rona, rona heso. Re a keteka, hape re pheha, re bitse batho, re amohele hore ngwana rona o ile a kolobetswa kerekeng. Re lebohe le Modimo hore o re phediseditse yena.